Metshameko ya kgaisano mo metshamekong ya se ileketeroniki, go ka nna motshameko sentle ga fa le kopane le le babedi kgotsa go feta, le nna ntse le tshameka yalo le kgaisana go ya go fitlha go nna le motlhodi yo tlhotseng ba bangwe ba botlhe e nne e ne o gapile. Gape se o se thusa gore le kgone go ikentsha bodutu le tsamaise nako le ikentshe mo dilong tsa mo mebileng.

Nnyaa, ga ke tseye gore go ama metshameko ka namana.

Metshameko e mešwa e na le kgaisano e ke tsayang gore o ka e tshameka ke motshameko wa kgwele ya dinao, yaka nna ke ithatela kgwele ya dinao le motshameko wa mabelo a tsa dikoloi. Ke yone e nka buang ka yona, e eleng gore nna go le gantsi ke phela ke itshamekela yona.

Ga ke tseye gore di ileketeroniki tse go tshamekiwang ka tsone ga yana di ama tsela e go tshamekiwang ka yona. Se nka se tlhalosang fela ke gore di ka tswa di fetotse fela melao mole le mole e e rileng, mme gotlhelele ga ke itse gore go na le ka tsela nngwe mo di amang metshameko e e tshamekiwang ka namana.

Se ke se ratang ka metshameko ya se ileketeroniki ke gore o kgona le gore o e tshameke ka nako nngwe le nngwe. Sekai, fa o le motho o dirang, o se na nako e ntsi thata ya gore o ka tswa go tshameka, e ka nna ya re mo phirimaneng fa o tswa tirong o feditse sengwe le sengwe sa fo ntlong se o ka tlhokang go se dira, wa bo o thomolla o tshameka metshameko eo. Mme ga e le gore o ka batla go tshameka ka namana, o ka se kgone ka gore nako e go a bo go setse go le bosigo. Mme yanong ka se ileketeroniki go go kgontsha gore o ka tshameka ka nako nngwe le nngwe e o e tlhokang kgotsa e o e batlang.

Se se tlhokagalang go tshameka motshameko wa mo inthaneteng ke mogala wa gago le data. O bo o ikopanya le mafaratlhatlha kgotsa maranyane. Motshameko e ke e itseng e e tumileng ke ya kgwele ya dinao, FIFA. E farologana go ya ka dingwaga yalo. Ke yone e ke itseng e tumileng, le ya di kgaisano tsa dijanaga le e mengwe go tshwana le ya matswele.

Metshameko ya mo inthaneteng fa o tshameka o sa kgaotse, selo sa ntlha ke gore o tlamehile o tlhokomele boitekanelo ba gago, matlho a gago. Fa o tla phela o nne etse mogala kgotsa ileketeroniki tsa gago o ka amega matlho. Se sengwe sa bobedi ke gore fa o le motho o tlamehile gore o ikwetlise, o seka wa phela o ntse fatshe go sena sepe se sengwe se o se dirang kgotsa o sa tsweletse sepe sa gago sa botshelo. Nna waka motshameko wa mmamoratwa ke wa kgwele ya dinao.

Metshameko ya mo inthaneteng e tlhoka data ka ntlha gore batho ba ba e tlhamileng le bone ba tlhoka letseno ka gore ba kgone ba tsweletse pele ba tlhama e meng.

Mabaka a a dirang gore batho ba le bantsi ba tshameke metshameko ya mo inthaneteng bosigo ke gore inthanete e bonakonyana fa go le bosigo ka ntlha ya gore mafaratlhatlha a bo a imologile. Se sengwe ke gore inthanete ya bosigo ga e ture go tshwana le ya tsatsi lo lotlhe. Fa mongwe o sa batle go reka data ya tlhwatlhwa ya kwa godimo, o ka iponela data ya tlhwatlhwa ya kwa tlase ka go ithekela data ya bosigo ka ntlha ya gore ke yone e tlhwatlhwanyana e kwa tlase fa o e bapisa le ya motshegare kgotsa ya letsatsi le lotlhe.